Ka bokgutswanyane, overdraft facility ke ho fetisa selekane sa tjhelete eno o tlameha hore o bo e sebedisitse account-ong ya hao. Ho teya mohlala, o no na le five thousand ka account-ong ya hao jwale e fedile. Jwale wena o sebedisa ho feta selekane seo. Jwale ke overdraft facility moo eleng hore jwale ditshenyeho tseo tlabe o di sebedisitse ho feta selekane seo, o tla di patala nakong e hlahlamang ha o ba le tjhelete enngwe e kenang account-ong ya hao.

Ha ebe ke amohela moputso wa ka ka tsela e sa tlwaelang, jwalo ka ha eba ke patalwa ka letsoho, ha ke kgolwe ka banka. Ntho e ke tsamaileng ke etse ho sireletsa banka ya ka hore e se ke ya kwalwa ke hore tjheleteng e ke e fumanang mono moo ke sebetsang teng, bonyanenyana le ha e le ba ka ten percent-e or five percent-e ke bo kenye hona mono account-eng eno ya kgwedi le kgwedi. E tla nthusa tjhelete eo nakong e tlang, hape ebe thuse le account-e ena ya ka hore e se ka kwalwa. Ka hore kgwedi le kgwedi ha banka e hula ditjeho tsa yona, e tla fumana ho ntso na le lethonyana account-ong.

Ke batla ho tseba hore jwale ke sebedisitse tjhelete e nyane hore ke reke airtime hodima tjhelete e ne ntse ke na le yona mokotleng wa ka wa ho, wa cellphone. Jwale ke batla ho tseba hore dinamane tsena tse keneng ka hodimo, tse leng hore di jele ditjeho tsena tsa ka tse kanakana ke tsa eng? Ke batla le ke le nhlalosetse hobane ke rekile feela airtime e nyane feela ntho e ka etsang ten percent-e or five percent-e ya tjhelete e ke nang le ona. Jwale ditjeho tse kanakana ke tsa eng tse patilweng? Ke batla le ke le nhlalosetse, ke tsa eng?

Ho reka thepa e hlahang ka ntle mose ho mawatle, ke sebedisa banka ya FNB hobane e na le ntho ena hothweng ke bo forex. E sebedisa bo paypal jwalo-jwalo. Jwale ha ke batla ho reka mono bo amazon-o bo ebay, ke sebedisa mokgwa ono wa forex hore ke fumane thepa eno e ke e batlang ka ntle ee. Hobane ee, kannete dikarete tsena tsa mokitlane ha o no kgona hore o fumane, kapa o kgone ho reka thepa mafatsheng ana a ka ntle.